Bengakwenza ukuthi kulingane ngokuthi bahlele iy'nsuku zihluke iy'nsuku ukuthi lolu suku olokwenza ukuthi lolu futhi olokwenza ukuthi nalolu olunye usuku olokwenza ukuthi ngaleyo ndlela-ke izinhlelo zingalingana noma zingaba cishe zilingane.

Bangalungiselela ngokuthi baqale early ba-train-e noma bazivocavoce kusanesikhathi ukuthi kufike usuku olukhulu babe sebekulungele ukuthi baqhudelane nalaba abazobe beqhudelana nabo.

Bengamutshela ukuthi imfundo ibalulekile noma kungathiwa kwenzakalani angayiyeki bamazise nokuthi akahlele izinto zakhe ngesikhathi emini akwazi ukuya esikoleni ntamba ahlele ukuthi aphinde aqhubeke ne-sport sakhe. Bengamukhethisi kepha bamufundise ukuthi engakwenza kanjani kokubili, bamutshengisa futhi ukuthi kuyenzeka.

Loko kulula kakhulu bengahlela ukuthi kube khona amakhumbi noma izimoto ezizothutha abafundi zibe mahhala, bahlele ukuthi kube khona ukudla kwamahhala. Baphinde bazise abafundi ukuthi yonke leyo nto izobe ikhona izobe yenzeka mahhala. Lokho kungandisa abafundi abavela ezindeni ezihlwempu ukuthi bahle babekhona noma baphumelele ngobuningi babo.

Imidlalo yesikole ingasiza kakhulu ngoba esikhundleni sokuthi ingane ilibele icabanga kakhulu noma icindezela noma ikhathazela ngeke isithole leso sikhathi sokwenza lonke lokho ngoba izobe uma ingakho ekilasini izobe ikemdlalweni uma ingekho emdlalweni izobe ifunda. So isikhathi sezinye izinto ngeke isithole izobe nje ifokhase kulokho kokubili kuphela.

Kukaningi siqeda hlampe imidlalo sesibe nokuhlekisana kancane noma sekube ney'ngxabano khona ey'ncane kodwa siyazi siye sazi ukuthi hhayi imidlalo umdlalo ngoba kade sibuka nje umdlalo siyazi ukuthi hhayi okade sikubone kwenzeka emdlalweni kuphelele emdlalweni. So akubinankinga okubi umhlobo awuthinteki kabi ngenxa yento ekade siyibukela noma ngento ekade yenzeka emdlalweni.

Ezemidlalo sizonqanda yonke leyo nto, sizoyinqanda umsebenzi womzimba. Mase zisize ekuthenini ziveze ikhono lakhe, mase ahlale ekhona kulezi zemidlalo.

Kumele zingagxili kumdali evamile, kumele ziveze leyo naleyo osafufusa ukuze ngoba ingane ayazi usuke ikhono layo lilele umdlalo.

Ngingamusiza ngokuthi ahlezi ebajimisa mhlampe kabili ngosuku noma kathathu ngosuku uma kwenzeka ukuze bezosheshe bajwayelane bakwazi nokuthi basebenzisane ndawonye.

Yebo, kungamele abe nethonya elihle impela ngoba uma abalandeli bebaningi abanye abasuke basuke bengingathandi njengoba uy'tshele ukuthi bayathanda, abanye basuke bekufisela okubi. Kepha yena ama enethonya elihle lingamuvikela kulezo zinto ezikanjalo.

Kungazuza kakhulu ngoba izivakashi zizoletha zizokhuphula umnotho ngoba zizobe zithenga zizobe siqashile amahhotela zizobe zikhipha imali zizobe.

Hhayi ngabe ngiqamba amapho, akekho engakhuluma naye osaphumelele. Bonke nje bayazama bazame bazame. Hhayi kwehlule kodwa. Baze bathembe noma bakholelwa ukuthi aye ezemidlalo zidinga imali ukuze uphumelele.

Zihlele usuku zibe ne-sports day la khona iy'ngane zizodlala khona zonke ipothi ezikhona. Mase ziyabona ukuthi eziphi eziwine kakhulu mase ziba namakhodi ezemidlalo kufanele abe nazo.

Emadolobheni banayo yonke izinsiza zezemidlalo kanti futhi bayasekwa kakhulu, kanti emakhaya azikho izinsiza zezemidlalo zisebenzisa lokho okusuke kukhona nokusuke kusigqilaza ngaleso sikhathi kuyikhona ukuthi thina sisuke singazi.

Bengingaqinisekisa ukuthi ihlezi inayo yonke iy'nsiza zokudlala noma ngithi inawo wonke ama-sports ezemidlalo. So kwinkundla nje equkethe konke ukuthi umfundi, noma ingane uma ifuna ukuzibandakanya kwezemidlalo yazi ukuthi iza kuleli ground.